Taba ya hore batho ba dulang mahaeng ba phela nako e telele ka ba ka la dijo tse ba di phehang, kapa mokgwa oo e ba phehang ka teng. E ka bakwa ke ntlha tse mmalwanyana, jwalo ka ho re, dijo di hlophiswa kapa hona ho lengwa ho tswa mobung, ho ya ka tlung kapa hona ho kotulwa di sa thuswa kapa hona ho itshireletsa ka bo manyolo a sekgowa, kapa yona metjhini, kapo science. Jwale dijo tsa sekgowa kapa tsa toropong ke tse etswang ka di-chemical le metjhini.

Risepe ya setso ke e bolokang kapa yona e ntshang dijothollo tsohle tseo re ka di fumanang dijong, hobane jwale dijo tse tswang mahaeng kapa dijo tsa setso ha di phehelwe le di-chemical kapa tsona dihlahiswa tse entsweng ka metjhini, tse bolayang dijothollo tse re ka di unang ho tswa ho setlama seo kapa ho sejo seo. Mme ke ka hona ditoropong tsa bophelo bo botle e bonahala e le leqeme, hona le mahaeng moo batho ba teng ba shebahalang le hona ho dula ba shahlile ba le matla.

Ho kenywa ha di-spice kapo, metswako ya sejwalejwale dijong tsa setso ke ntho e baleisang moelelo kapo ona monate, wa ho ja dijo tsa setso tse phahwang ka metsi le letswai. Ebe jwale se re bona ho le molemo ho re re etse hore di hlabose ka ho tshela metswako ya sejwalejwale le ho e pheha ka mekgwa ya sejwalejwale, e kang ho tshela bo di-spices kapa re kenye tatso ya setlama se itseng.

Marangrang a ka sebediswa bakeng sa ho re re hohele batjha, hore ba ke ba nke karolo le hona ho ba le thahasello le tjheseho le tjantjello ya hore ba ke ba ithute le hona ho tseba ho pheha dijo tsa setso hore, meetlo ya rona bonono le botjhaba ba rona di se ke tsa lahleha, empa di tswele pele ho ya molokong o tla tla ho hlahlama ona, le e meng e tlang. Re se ke ra lahla setso, empa re dule re se fetisetsa ho moloko o tla hlahlama ka ho ruta batjha ba moloko o mong le o mong bonono le botjhaba ba.

Ho ya ka ditumelong kapa tsona history ya moo re tswang teng, re le batho ba setso. Ke dumellana le hore tumelo ena ya ho patwa hwa mofu a fuparisitswe, melamu, dipeo le makoko, e ne le hona ho lekanya feela hore motho eno o tlo tla a re thusa kapa sebakeng se ma ileng teng o tlo tla a re lwanela le ona hore hlolela hore re tle re atleha, empa moetlo wa kajeno o .

Ke ne ke kopa ho botsa ho mookamedi kapa hona ntate moruti hore, ha ke tlisa ngwana mohla letsatsi la kolobetso ho tla hlokahala eng bakeng la tsatsi leno kapa la mosebetsi ono. Hape ke ne ke kopa ho botsa nako eo mosebetsi ona o tla o tshwarwa ka yona, le hore jwale ho tla hlokahala hore ngwana a tle le diaparo tse jwang tsa tla di tena mohla letsatsi leo. Ke a leboha ka tsena tsohle, a buang mona, ke ntata ngwana. Tanki, ke a leboha